Ayikho into ebaluleke njengokukhulisa ingane yomfana uyisuse ebufaneni uyise ebudodeni, asikho isigaba esibaluleke njengaleso. Kwezinye iy'ndawo nje, kuye kuthi uma kuvaliwe eskoleni bakhempe, bay'khempise iy'ngane bayifundise ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani, umuntu wesilisa uziphatha kanjani, ukuze wakhe umuzi uwakha kanjani, ngoba seziningi iy'gameko abantu besilisa bebulala abantu besifazane belimaza abantwana abasebancane. Ukukhuliswa-ke kwey'nsiza zifakwe ebudodeni kuyasiza ekuthenini bakwazi ukuphatha nabantu besifazane, nabantwana, nokuziphatha nje emphakathini wonke ukuthi umuntu wesilisa uziphatha kanje, umuntu wesilisa uziphatha kanje .

Imigubho ayisenalo lela sasasa eyayinalo ngey'khathi zasemandulo. Ayisekho sekusele nje igama, kodwa nje iy'nhliziyo zishintshe kakhulu, usubona nje nangendlela agqoka ngayo uma bethi baya kuyo leyo mgubho leyo yesintu. Akusekho nje ukuthi uthi amaZulu, amabutho, akusavuki usinga uma ngabe sebehlabelela hheyi, , hhayi sesishintshe kakhulu. Sesithathe inkolo yabezizwe, sathatha nosikompilo lwabo, ngoba hhayi, sesishintshile akusafani nakudala. Sekusele nje igama ukuthi kukhona imigubho yendabuko yamaZulu .

Ngokubona kwami, ngibona kubalulekile ukukhulisana nje. Ngicabanga ukuthi ukhuluma ngokukhuliswa, ukukhuliswa uqeqeshwe ngabantu abadala, ukuthi kumele uziphathe kanjani. Usikompilo nje lwethu, emhlabeni umuntu uphila kanjani, kubalulekile ngoba amanye amaphutha awuwenzi ukhula ngaphansi kwesiyalo. Noma-ke iy'yalo ezinye sizeqa ngoba singabantu phela kodwa nje umuntu otsheliwe akafani nomuntu ongatshelwanga lutho. Umuntu otsheliwe wehluleka, akafani nomuntu ongakaze azezwe lutho, lutho, lutho, lutho. Ngikubona kubalulekile kakhulu usiko lokukhululisana.

Bazali bami, ngididekile. Ngokukhulu ukuzithoba, ngicela ukubuza ukuthi nifike kanjani kulesinqumo enifike kuso. Ningicabangile mina ukuthi ngizizwa kanjani ngalokhu? Ngokukhulu ukuzithoba, ngiyazi ukuthi ningifisela okuhle kodwa, nakho lokhu kuse yikho okuhle engifisela khona kodwa ngeke ngize ngikwazi ukuqhubeka nesinqumo eningithathele sona. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngicela ningiyeke nami ngizitholele engizomuthanda, ngizitholele owami umaqondana, njengoba nani ngatholani nobabili. Ngiyaxolisa kakhulu, hhayi ngoba nginidelela, kodwa angihambisani nesinqumo senu. Angeke ngize ngikwazi, ngiyaxolisa.

Ingane yami ngingayifundisa imikhosi yamasiko ngokuthi uma kuyilamalanga, amalanga amasiko, ngihambe naye ngimfundise ngimchazele ukuthi uma kusuke kwenziwa, kanje, kanje kusuke kwenzelwa ukuthi. Uma kugqokwe kanj,e kusuke kugqokelwe ukuthi. Ngaleyo ndlela-ke angakhula ekwazi ukuhlukanisa amasiko ezinye izizwe, akwazi ukubona into yakwaZulu akwazi futhi ukukhula eyithanda.

Noma ngingeke ngize ngibale kakhulu ukuthi khona izinto ezazakhiwe ekhaya angisakhumbuli kodwa ubuciko ngiyabukhumbula. Sasicikoza sasishaya indlamu, siyenza ngemzimba yethu ubuciko siyenza nangezandla, senza ubuhlalo, sikhanda ubuhlalo, sikhanda ubumba. Ziningi izinto esasizenza ngezandla, nokuyinto eyayisikhulisa kakhulu singabantwana abakhulayo.

Ayikho into ebaluleke njengokuzazi ukuthi ungubani, uvelaphi, nokuzazi nje ukuthi wena ungubani uzithakazelo zakho, wazi ukuthi ihubo lakini lithini , kusho lukhulu ungumZulu. Angiphathi mase kumele kushawe indlamu ayikho into emnandi njengokuzigqaja ngesiko lakho ulidlulisele ebantwaneni bakho, nabo balidlulisele ebantwaneni babo futhi, liye njalo, liye njalo kube yinto eqhubekayo. Ukuzazi nje ukuthi uwubani ovelaphi ayikho into ebaluleke njengaleyo . Kudlala indima enkulu ekukhuleni kwakho ngoba awudidiseki, ukhula uzazi nje ukuthi ungubani ovelaphi.